Ke kgothaletsa batho batjha bohle ho nka mohato, dipapading tse tla latela tsa World Cup e tlo tshwarwa. Le iponahatse bo lona ba lona. Mme seo le se etsang, le hopole mo le tswang teng.

Ee, kaba ekaba e ka ba tswela molemo, hobane ka mokgwa oo ke tsela e leng hore ba thabisa batho. And then ba tlisa monate dibakeng tsohle tseo eleng hore ba tsamaya ho tsona.

Se bohlokwa sa pele sa ho qala ko, ko thapolla maoto. Mme le ho thapolla mmele. Ka tsela ya ho matha, le ka tsela ya ho etsa di-push up.

Ntho ya pele a ka e etsang ke ho, ho nka ngwana hae a mo ise barupelli ba tsa sports. Mme ya bobedi, a mo ngodisetse di-team-ing tse teng tsa ka hare ho motse. Moo o tla qalella ho ikwetlisa teng hore a kgahle mahlo. Ke teng moo a tla qalella ho hola teng.

E ke bohato bo botle ba hore o ka mo kenya e le reference ya hao, ha o batla mosebetsi. Hobane, ke yena motho a tsebang mesebetsi ya hao hantle. Ke yena motho e leng horeng o sebeditse le wena, and o ya o tseba hore na o sebetsa ka tsela e jwang.

Ke tlo sebedisa setumo sa hae. Mme ke eketse ka hodimo hanyane, ho tseo tsa na tumme ka tsona. Ho etsa tjhelete.

Mokgwa wa ka ke ho latela papadi television-eng. Mo eleng hore ke kgona ho mamela sebohodi. Ebile ke bona se etsahalang. Ke tsela e leng hore e thabisa haholo eo.

Ho ikwetlisa ke ntho e monate. Hobane e thusa ka bokong. Hore boko ba motho bo sebetse ka tsela e hantle. Mme le mmele o dule o le mafolofolo.

Kotsi ya sena ke, ke tabeng ya ntlha ya pono ya mahlo. Ha nako e ntse e tsamaya, ho dula o shebile founu, ho ama mahlo. Ho e le hore qetellong, re fumana mahlo a sa sa bone hantle.

E ke mo ratang ke Rick Ross, hobane ho fana ka mmino o phodileng, o monate. O iketlileng hore o ka o mamela jwalo ka motho.

Ne nka rata ho leka papadi ya bolo ya maoto. Hobane ka hare ho yona papadi ya bolo ya maoto. E kentse taba ya ho ikwetlisa. Tje ka ha ke le motho, ke le motho a phelang a rata ho ikwetlisa.

Sa pele se nka se etsang, ke ho tsamaya le ena. Ho mo kgothalletsa ho phela re tsamaya. Sa bobedi, ke ho mo kgothalletsa hoseng le hoseng, re etse di-sit up le di-push up.

Ke papadi ya bolo ya maoto, mmoho le snooker. Hobane bobedi ba tsona dipapadi tseo, di thusa monahano wa ka o phele o sebetsa. O nahana ka thata.

Ke nahana hore papadi tsena di qetella di ruta bana ho tswa tseleng. Hobane, seo ba se bonang ha ba di bapala. Ke seo ba tlo leka ho se etsa. Mme ka ho bona ba ne ba bapala founung ba e bona e leng ntho e etsahalang sa mannete. Ha ba etsa sa mannete, bona ba tlo qetelletse ba lemetse ho sa hlokahale.

Maitshwaro a hae haeba re hlotswe ko, ko nkenela. Le ho mpontsha ka moo sehlopha se leng hore nna ke ne ke se ratile. Se hlolehileng ka teng.

Ke ne ke ikutlwa ke thabile haholo. Le teng hape ke ile ka hlokomela hore hona le tse ding tsa dintho tse leng horeng, sehlopha sa rona se hloka ho phahamisa dikausu ho tsona. Ho latela tsela eo dihlopha tsa mose di bapalang ka teng. Ha se tsela e leng hore dihlopha, sehlopha sa mo sa Afrika Borwa se bapala jwalo, se bapala ka yona. Empa ke ne ke kgothetse ebile ke kgotsofetse ho bona hore, boikemisetso bo teng ho bona.

Melemo ya ho bapala, ya ho bapala dipapadi mmeleng ya rona. Ke ho hlahlisa mmele le ho tiisa. Mme hoo ho thusa haholo ntlheng ya kelello, boko bo dule bo sebetsa ka tsela e right. Le ntlheng ya hore motho, a nwe metsi ka tsela e nepahetseng.

E ke, e ke e tsebang ke yona ya bolo ya maoto. Ke yona e nka e lekang haholo ho fihlela ke fihla moo tlhodisanong ya matjhaba.

ba moetapele ya hlwahlwa. Mme le tseo di etsang, ebe tseo o ka thabelang hore batho ba ka hare ho sehlopha ebe tse ba ka di etsang. Mme o seka ba mooetapele ka lebitso fela. Ya lebellang hore ho etsuwe se eleng horeng wena jwalo ka moetapele, ha o etelle pele batho pele ka sona hore ba se etse.

Ke ketsahalo e seng monate eno. Hobane ditlwaelo ha di sa tlo tshwana le pele. Hobane motho o tlo wa a tlwaetse lebitso le le itseng. Empa ho fetolela ka ho le leng, ho tlo nka nako le ho tlwaela hore na sehlopha se tloha se fetotse lebitso.